Ndi nga zwita ndi nga zwitakalela nga maanḓesa nṋe u vha na thekhisi yanga ine ya ḓo kona u thusa vhadzulapo vha vhuponi ha hashu, nga why ndi ngani ndi khou ralo, ndi ngauri vhunzhi ha vhathu ndi a zwi vhona vha a funa uri vha ye dzi ḓoroboni mara fhedzi vha vha si na zwiendedzi zwine zwanga vhaisa, vhaṅwe vha a na dzigoloi dzavho ndi zwone mara vhaṅwe a vha na u fana na vhakegulu na vhakalaha vhunzhi havho vha vha vha si na, zwi amba uri zwi ḓovha zwi kho thusa tshitshavha tsha hashu kha uri vha tshimbile nga milenzhe ngauri ndi ḓovha ndo no vha wanela thekhisi ine vha ḓovha vha kho i shumisa u ya hafho hune vhavha vhatshi kho ṱoḓa hone nga tshifhinga tshine vha vha vha tshi kho ṱoḓa ngatsho.

Vhathu vhane vha vha khou shumisa dzi baisigira magondo mahulwane na maṱuku tshine nda nga amba tshone ndi tsha uri ee ndi zwone vhaṅwe vha ya vha vha tshi kho thithisa zwiendedzi musi zwi tshi khou gidima ngauri fhano vha vha kho gidima vha nga ngomu badani vha sa kho gidima nga ho teaho fhethu hune vha vha vha kho to gidima hone nga matungo, tshiṅwe hafhu kha ḽiṅwe sia huṅwe vhavha vha vha vha sa kho thithisa tshithu ngauri vhavha vhatshi kho gidima fhethu ho teaho hune vha vha vha vha vha kho tea uvha vhakho gidima hone ho fanelaho zwa amba uri kha huṅwe mupo vhupo ee hune vha vha vha kho thithisa kha ḽiṅwe sia huṅwe ri tshi ḓa kha ḽiṅwe sia vha vha sa kho thithisa zwiendedzi ndi heḽo fhungo ḽine nda nga amba ndo lavhelesa masiani oṱhe oyo nga u fhambana.

Ee ndi zwone zwi nga konḓa nga maanḓesesa u shumisa e-hailing fhethu ha ḓoroboni, nga nḓila ḓe ngauri vhuṅwe vhaṅwe vhathu vha vha vha tshi khou shumisa dzigoloi dzavho nga nḓila i songo teaho kana zwisi hoho mulayoni hune vha swika vha vha tshi kho dzi shumisa u fhura vhathu kana u vhulaya vhathu nga dzo ngauri u vha u sa vhathu vha vha khou shaya nḓivho uri na edzi e-hailing ndi dza vhukuma na kana a si dza vhukuma, na mara fhedzi arali vha nga kona u vha vha tshi shumisa app zwivha zwo tsireledzea nga uri arali hoyo muthu o ḓaho u u dzhia zwi ḓo sia zwi tshi khou pfha u pfhi ndi goloi ya nnyi yo ḓa nga tshifhinga ḓe zwavho uri zwi vha zwi tshi kho dzhiwa fhasi zwoṱhe zwi tshi kho ṅwalwa fhasi.

Ee ndi zwa ndeme uri dzi bada dzi dzule dzo dzula nga nga nḓila yavhuḓi yo vhulungeaho ngauri arali bada dza nga ḓala madindi madindi ndi hafha hune dza fhedza dzi tshi khou vhanga dzikhombo dza dzi badani dzi sa fheli dzi si naho vhukono, mara arali bada nadzo dzi tshi kho lavhelesiwa ee dza dzula dzi tshi kho nakisiwa uya nga u fhambana fhambana zwi dovha hafhu zwavha zwi kho thusa uri na mimoḓoro ine ya ḓovha i tshi kho tshimbila kha bada yeneyo zwi amba uri dzi dovha dzi tshi kho tshimbila fhethu hune havha ha vhuḓi ho tsireledzeaho hu sina madindi zwa ḓo fhungudza tshivhalo tsha khombo dza badani dzi dzo yaho nga u fhambanana dzine dza dzula dzi tshi kho ambiwa.

U gonya ha mabisi zwithu zwine zwi fhedza zwi tshi khou vhaisa vhathu vhanzhi ngauri vhathu vhanzhi vha vha vho no dowela mutengo une vha vha vha vha tshi khou badela ṅwedzi na ṅwedzi, mara hutshi vho shandukisiwa maitele kana hu tshi vho gonyisa mitengo ndi hune vhunzhi ha vhathu vha fhedza vha tshi khou balelwa u swikelela ngauri vha vha vha vha tshi bvisa na kha zwiṱukuṱuku zwa kha miṱa yavho uri vha kone u wana tshelede ya u wana bisi ya ṅwedzi na ṅwedzi, ndi hafhaḽa hune vhathu vha thoma u bva u shumisa mabisi vha shumisa dzi thekhisi, na nṋe zwo kwama vhukuma ngauri ndi vha ndo no dowela hu tshi vho ḓa zwithu zwiswa ndi fhethu hune iwe na iwe uvha u songo tsha lavhelela tshikwama tshawe tshi vha tshi si tsha kona u swikelela hezwi zwithu zwine zwavha zwo ḓa nga tshenetshi.

Khombo ya musi vhathu vha tshi khou namela thekhisi dzo ya nga u fhambanana fhambanana vho ḓalesa kana vho fhira tshikalo, tshine tsha nga itea huna vhathu vhane vha vha vha na malwadze o nga u fhambanana ee kha dzi thekhisi hune vhaṅwe vha a balelwa u fema zwine zwa nga sia zwi tshi khou vhanga uri houḽa muthu a balelwe u u tshila kha nyimele yo raloho lune a hu anga fhedza a tshi kho lwozwa na vhutshilo hawe, tshiṅwe hafhu tshine tsha nga itea hunga vha no no vhanga khombo ngauri ivha yo no fhira tshivhalo tshine tshavha tsho tea uri i to vha i khou ḽaisa vhathu vhangana, ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ma driver na vhathu vha sa tende vhathu vha tshi dzhenisiwa kha thekhisi ine yavha yo no fhira tshivhalo ndi zwa nde.

Tsho to thoma thoma tsha nga itiwa kha nyimele yo raliho ndi tsha uri hu to dzula hu na vhathu vhane vha ḓo vha vha vho dzula henefho vha tshi kho lavhelesa uri na afha fhethu a huna vhathu vha no kho tambela zwiporoni na, a huna vhathu vhane vha kho kwashekana mafasiṱere na, ahuna vhathu vha no kho tswa dzi thambo na. Ndi zwithu zwine zwa to uri muvhuso wone une u to zwi sala murahu uri arali vha kho ṱoḓa uri dzi zwidimela zwavhu kana zwiporo zwavho zwi dzule zwo zwo zwo dzudzanyea uri zwidimela zwa zwitshiḓa zwi tshimbile fhethu ho dzudzanyeaho vha kho tea u wana vhathu vha thola vhathu vhane vha ḓovha vha tshi kho shuma hanefho masiari na vhusiku hu si na u awela hu lingedza u thivhela u tswiwa ha zwithu na u kwashekanya ha zwithu.

Kha vhathu vho raliho vhane vha vha vha tshi kho shumisa mabupho vha tshi khoya dzi ma oversea haningeyi vha tshi kho ya mabinduni avho mashangoni oya nga u fhambanana fhambanana tshine tsha itea ndi tsha uri musi vha tshi vhuya hayani kana vha tshi vhuya vhuponi ha mahayani vha tshi vho shumisa zwiendedzi zwa nnyi na nnyi zwithu zwine vha vha vha songo zwi ḓowela zwi dzhia tshifhinga nga maanḓa uri vha zwi ḓowele hezwiḽa zwithu hungavha u shumisa goloi, hungavha u shumisa thekhisi, hungavha u shumisa dzi bisi, hungavha u shumisa zwidimela, hungavha u shumisa zwikepe hezwiḽa zwithu zwi dzhia tshifhinga ngori vhone vha vha vho no ḓowela u shumisa kana tshifhinga tshavho tshilapfu vho ḓala u tshimbila vha muyani vha ndi ngazwo zwine vha ḓo dzhia tshifhinga mara zwi tshiya zwi tshiya vha ḓo fhedza vho ḓowela.

Ee, vhathu vha mabasi, tshiṅwe hafhu tshithu tshine vha fanela u tshi ita, ndi tsho u vha na vhulondo, no u ṱoḓulusisa uri mabasi avho musi a tshi sala a tshi bva o lugela naa, uyo tshimbila badani o lugela naa, uyo hwala vhathu naa, nahone nga ngomu o dzudzanyea naa, ha na tshika naa. Hezwo zwithu ndi zwone zwine zwi nga takadza vhaṱale, vha vhaṋameli vha nga sinyuwa, ndi uri vha ḓo takala vha tshi khou vhona uri na masheleni ane vha khou a badela, vha khou badela mabasi ane avha uri ndi ya vhuḓi, a khou ṱhogomeliwa, a na vhulondo. Na dzi badani hu tovha na vhathu vhane vha ima vho ḓikiṱeri henevha vha tshi khou lavhelesa uri na zwithu zwi khou dzudzanyea naa.

Ee, tsho u thoma tshine tsha vhanga migwalabo kana dzi pfudzungule kha mabasi kana kha vhaṋameli, vha tshi khou zwiita kha kha vhaṋamedzi vha mabasi kana kha vhahulwane vha mabasi. Ndi hezwi zwi tevhelaho, ndi u soko dzula lwa u gonyiswa ha mitengo, u gonyiswa ha mitengo tshifhinga tshilapfu kana tshifhinga tshoṱhe, zwi fhedza zwi tshi khou kwama vhaṋameli, hune vha fhedza vha tshi vho sinyuwa vha si tshena masheleni. Tshiṅwe hafhu tshine tsha sinyusa she ma vhaṋameli. ndi mabasi a songo kunaho, ndi u lenga ha mabasi u swika nga tshifhinga nga uri vhaṅwe vha vha vha tshi khou lenga u swika mushumoni. Ndi hezwo zwine zwa fhedza zwi tshi khou vha sinyusa tshifhinga and khathihi hafhu na u shandukiswa ha masheleni tshifhinga tshoṱhe.

Ee, ndo no kwamea vhukuma lwo vhalaho nahone, a lu vhaleyi nga mannḓesesa nga tshifhinga tsha musi ndi tshi kha ḓi ya tshikoloni. Hezwo zwithu zwo ḓo fhedza zwi tshi khou kwama vhukuma no uri tshifhinga tshinzhi nda tshi swika ndo lenga, nga nṱhani ha basi yo lenga u swika. Zwa sia na tshikoloni ndi tshi khou dzulela u lenga, na u salela murahu, na u dzhiisiwa zwi nwe vho nga vhadededzi uri nṋe a thi thetshelesa, a thi ḓivhalekani. Zwa sia vhukuma hezwo zwithu zwi tshi khou dina vhukuma, mimuya mbo ḓi sala itshi khou tsela fhasi, ndi uri zwa mbaisa vhukuma, mara nda wana uri ahuna zwine nda nga ita. Nda to fhedza ndo shandukisa, nda vha ndi si tsha shumisa bisi, nda vho to shumisa zwiṋamelo zwine zwa thusedza vhana uya zwikoloni.

Tshenzhemo ine nda vha nayo kha dzi thekhisi dza mupo ha mahayani ndi zwi tevhelaho, hu ya vhesa no ḓalesa ha vhathu tshiṅwe tshifhinga nga maanḓesa miṅwedzi yo fhela, musi muthu a tshi khou ya mushumoni, zwikoloni ho yaho nga u fhambana mashophoni, mavhengeleni. Ndi hafhaḽa hune vho driver vha dzi thekhisi vha fhedza vha tshi khou ḽaisa vhathu vhanzhi vhukuma, vho fhiraho tshivhalo. Hune vhaṅwe vha fhedza vho to ima, zwa sia hezwo zwithu zwi tshi khou vhaisa vhathu vhane vha vha na malwadze o yaho nga u fhambanana. Vhathu vhane a vha tei u dzula fhethu hune havha ho ḓalesa vhathu, zwi sia zwi tshi khou vhaisa vhukuma mara zwi sia vha si tsha ḓivha uri vha ite mini kha nyimele yo raliho.

Zwi shela mulenzhe nga nḓila i tevhelaho. Zwiṱitshi zwi thusa vhathu uri vha kone u ḓivha hune vha tea u ima hone, nahone vha tea u ima afho nga tshifhinga ḓe, arali vho balelwa u ima kha hetshi tshiṱitshi vha nga kona uya kha tshiṅwe tshiṱitshi nga u to ralo nga u to ralo. Hu tshi khou lavheleswa na zwifhinga zwine zwa vha zwo tiiwa, zwo vheiwa uri kha hetshi tshiṱitshi thekhisi kana mabisi a ḓo swika nga tshifhinga ḓe, kha tshiḽa a ḓo swika nga tshifhinga ḓe. Zwa sia uri zwiṋamelo hezwinoni vhathu vha ya kona u bva nga tshifhinga mahayani, vha songo lenga ngo uri vha vha tshi khou ḓivha uri hafhanoni tshi ḓo swika nga tshifhinga ḓe. Hezwo zwi a thusa nga maanḓesesa na na kha vhathu vhane vha vha vha aluwa vhane vha dzulele u hangwa, mara huna tshiṱitshi hanefho tsini vha a kona u gidimela vha ima hone.

Vhuima zwikepe hu tea uvha fhethu hune ha vha uri ndi fhethu havhuḓi nga maanḓesesa u a ḓi zwivhona hanefha kha dzi TV, kha dzi founu na fhethu ho ya ho nga u fhambanana hu tea uvha fhethu hune hu ya nyanyula kana hu a tamisa musi u khou zwi pfa zwa uri authu thuya kana authu shumisa zwikipa zwithu zwo no tou nga zwikepe. Kha uya mashangoni a kule na tsini kana aeroplane i khou ya mashangoni a kule na a tsini i fhufha muyani. Hezwiḽa zwithu arali u tshi tou zwi lavhelesa khazwi u nyanyule kha zwi takadze maṱo a u uri nga liṅwe ḽa maḓuvha na nṋe ndi kho nyaga u ḓi wana ndi hafha ḽani ndi hezwo zwithu zwine nṋe ndi pfha uri zwi tea u vha zwi kho itea kha sia ḽa fhethu hune zwikepe zwa vha zwi khou ima hone.

U hwala nga nḓila yo kalulaho kha dzi thekhisi kha dzi bisi zwithu zwine zwa itea ndi zwa uri hafhaḽa fhethu hu vha hu na vhathu vhanzhi vho fhambananaho vhaṅwe vha na malwadze avho ane a vha ṱoḓi u ḓi wana vha fhethu ho ḓalesaho vhathu. Zwine zwa itea arali ha vhesa no ḓalesa tshivhalo kha thekhisi kana bisi ndi hune vhathu vha ḓo balelwa u fema vha dovha hafhu vha balelwa u vha na u vha na u vha na khonṱhoroḽa yavhuḓi kana ho baḽantsea zwavhuḓi ndi hezwo zwithu. Ine i nga sia i tshi khou vhanga khombo dzo vhalaho dza badani ngauri u vha wo no fhirisa tshivhalo tshine tshi vha tsho kaliwa na vhathu vhaṅwe vha dovha vha vha khou balelwa nga malwadze avho o yaho nga u fhambana lune vha nga fhedza vha khou loser na matshilo avho.

Musi peṱirolo yo tsa kana mutengo wo tsa wa peṱirolo ngeno wa ḓi wana uri vhareili vha mabasi na dzi thekhisi mitengo yavho hanefhaḽa kana vhaṅwe vha tou i gonyisa. Huṅwe ndi pfha ndi singo takala nga nḓila yavhuḓi na luthihi, ngauri zwi vha zwi tshi khou mangadza kana u mbaisa uri ndi ngani mitengo yo tsa ya fhethu mara avha akho tsitsa mitengo yavho vhathu vha dzibisi na dzi thekhisi. Ndi pfha ndi sa tsha pfhesesea hanefho uri zwavhuḓi vhuḓi hu vha hu mini tshi itiswa tshine tsha khou itisa kana tshivhangi nga uri vha sa tsitse ndi mini .

Ee ndi vhona zwithu zwine zwa nga fanela u itiwa hu itela uri hu sa vhe no shotha ha masheleni a mureili wa bisi kana thekhisi, ndi uri musi vhathu a tshi dzhena kha nambe a badele kana musi vhathu vho no dzhena vhoṱhe hezwi i tshi takuwa vha badele vhoṱhe khathihi. Hezwo zwi ḓo sia zwitshi kho ita uri tshelede yawe mureili a i wane yo fhelela, kana ee ndi hayo mafhungo ane vhanga a shumisa kha uri vhathu vha badele vha tshi ṋamela na zwi nga thusa nga maanḓa uri hu songo vha na u shotha ha masheleni a mureili vhashumisa zwezwi zwine zwa itiwa hanengeyi tshikhuwani u tshi dzhena u khou badela kana i tshi takuwa u khou badela.

Ndi nga pfa ndo vhaisala nga maanḓesa zwi nga nndina zwi nga nndinesesa nga maanḓa uri ndi ngani, mara ngo tori vho athina maanḓa ane nda nga ita ahuna zwine nda nga ita. Ndi ḓo ḓi sala mara mbilu yanga i ḓovha yo vhaisala nga maanḓa lune tshifhingani tshiḓaho heyo thekhisi kana heyo bisi ndi nga si tsha dovha nda vuwa nda kanya nda i ṋamela futhi na ḽiṅwe ḓuvha, heyo i ḓo tou vha i ndudo i ne ndi ḓo vha ndo guda zwinzhi nga khayo vhukuma. Lune naho hapfhi zwiṋamelo zwo fhela yeyo ndi nga si tsha dovha nda I dzhena ndi nga si tsha dovha nda ṋamela hetsho tshiendedzi na ḽiṅwe ḽa ḓuvha.